Menahano e metjha le dipono tse ba di bonang, tse ba ka di tlisang mminong.

Ha se kaofela di ka o thusang ka ho kgonahala, ebile le ka ho phethahala.

Movie tsa masole. Hobane movie tsa masole di ruta hore o dule o itshetleile hodima tshireletso ka mehla le ka matsatsi.

Notshi fela ntho e one. Ntho ke yona e tla etsang hore dintho di fihle mafatsheng a mang. Ke ka tsela e tla be ho sebediswa tsela ena ya di-internet, ya mafarahlahla, tsela ena ya ho kena marangrang a technology. O fetisetse batho ba bang, batho ba bang ba kgone ho bona.

Pampitshana ya hae a e tshwereng. Hore ha se a ba a bua ditaba mane, ha ba sa tseba ntho a e tlang ae etsa. Ebile le letshoho be se le fedile, a e badile pele ka thoko.

Ho fatshe, ke kene marangrang a technology. Ke mo download-ele tsona. Ke mo letsetse tsona a di utlwe kaofela.

Ke nahana ke ho se bua le bona, haebe ba sa nketsa hantle. Ke ho sa bua le bona. Ha ebe ke buile le bona, ke tla kgutlela ho bona ke ba lokise hore ha la nketsa hantle ka ntho tse itseng. Ke kgone ho tswela pele le bona.

Ee, router e sebedisang leshala e nloketse. Bothata ke hore feela ha ke nka leeto, ke tshwanela ho sheba leshala le le hantle. Ke le charge ka nako, hore le kgone ho nfihlisa hohle mo ke yang.

Ntatemoholo, router e sebetsa ka tsela ya hore wa e light-a. Ha o e light-ile, ke yona Wi-Fi ya hao. O tla kgona ho bua le nna ka mohala. Nako e kgolo le e nyane, ha o batla ho bua le nna. Ka baka la Wi-Fi eo. Router ke yona ntho e etsang hore ho be le Wi-Fi. Wi-Fi e ke yona ntho etsang hore o bue le nna nako e kgolo le e nyane. Ha o batla ho bua le nna.

Ke tlo ya ke lo bua le bona, ke ba bontshe hore ha ke sa kgona ho e patala wa teng. Ha nka thola mosebetsi ka fumana P Verstop Ng kapa mosebetsinyana o o seng bokae, ke tlo kgona ho ntsha tjhelete ya bona hanyane hanyane, hobane ke saletswe ke selemo fela hore ke fetse ho e patala, ke tla ya ho bona ke dula le bona fatshe, Ke a fihla ko ba bontsha hore bohlokwa ba hore ke tlo e patala hanyane hanyane hobane ke sentse ke jara ng

Ba heso playlist, ke moo o etsang mmino wa hao o kopanyang teng. Hore ha o lla, o lle ka tsela eo wena o batlang ka teng. Playlist ke ntho e etsang mmino o lle. Mohlala, o ka etsa playlist ya soul, o ka etsa playlist ya gospel, o ka etsa playlist ya reggae.

Ha wa loka, ha ho le jwalo o tshwanetse ho bona thuso ka pelenyana. Kapa o time phone o tla e light-a. O kgone hore o seke wa thola di-message tsa hoba jwalo. Kapa message o jwalo, o o block-e e sale ka nako.

Dumelang ba masepala. Ke ne ke botsa hobaneng di-Wi-Fi hotspot tsa mona motseng di le hole le batho. Hobane di tshwanetse di be ka hara motse. Hore e mong le e mong a kgone ho thola nako ya .

Melaetsa e romelwa ka yona SMS. E romelwa ka email, ke yona melaetsa ya bohlokwa e ratang ho romelwa ka ntho tseno. Kapa o tla founelwa hantle tsebeng. Ba o tshware mohala wa thekeng, ba bue le wena.

Router e kenya sim card, sim card se nang le di-data. Di-data hore ha o light-a Wi-Fi e kgone ho ba teng. Ke mokgwa wa router wa ho sebetsa. Router e kenye sim card hore e be le Wi-Fi.